Sisembatho sesikhethu, esineskhumba semvu esivunulwa bobaba.

Iphotho, yivunulo embathwa ngumma owendileko, nakayokugida hlangana nabanye abomma namkhana abafazi.

Iphephethu yivunulo embathwa mntazana othombileko ngequde nakuyokukhulisiwu umntwana, namkhana ithari kodwana elithombileko.

Ibhetjha yivunulo yesokana elibuya engomeni, namkhana isokana eliwelileko. Ibhetja limbathwa yisokana kwaphela elidlule lakhamba nabobaba labuya.

Isithimba yivunulo embathwa bentrazana abathombileko kwaphela, nanyana ithari elithombileko. Imbathwa muntru ophethileko waqeda isingani nanyana ngimuphi umntazana.

Itjorholo yivunulo, yabomma abayembatha nabayogida, hlangana nabanya abafazi namtjhana abanya abomma.

Iporiyana imbathwa entranyeni inesikhumba nomncamo, imbathwa bobaba nakunomnyanya ubaba othetheko onomfazi.

Amapatlagwana ziinyathelo ezivulekileko, ezifakwa nanyana kungubani.

Umtjhotjho ngovunulwa yisokana, elakhamba nabobaba ngilo ovala iindlebe.

Ibhengela iyinto oyifaka ehlanzeni eyenzelwe ukukghabisa isandla. Ezinye zibayigolide, ezinye zibaneembala ehlukahlukeneko, kodwana yenzele ukukghabisa. Abanye-ke bayayifaki ibhengela nabaphethwe yizandla, kobanyana batjho iyabapholisa.

Amanambasikhambe manyathelo avalekileko, aziwa godu nangokuthi mateksana. Ambathwa lokha bantrazana nabasequdeni, namkhana bomma nabasemnyanyeni bambatha wona, amanambasikhambe, kodwana isikhathi esinengi ambathwa nevunulo yeskhethu.

Amacici ngilokhu okungena eendlebeni, okwenza umuntu akghabise nakambetheko.

Ibherende iyingwani ethwalwa ehloko, esikhathini esinengi ithwalwa bomma kuze bangabonakali okungaphakathi kwehloko. Abanye bayithwala nabayokugida, benzelu ukuzikghabisa. Abanye bayayithwala nabambetheko benzela ukuthi babebahlale, kodwana kuyingwani ithwalwa bomma esikhathini esinengi.

Idzila, kuyintro eyigolide efakwa entranyeni bomma, lokha nababambethe itjorholo bayokugida, hlangana nabanye abomma namkhana abafazi.

Amatshega kuyigama elingekho eskhethwini, yeke-ke angikwazi ukwazi ukulichaza bonyana liyini.

Iyerhana yivunulo emncamo embathwa phezu kwesithimba ngoMqqibelo equdeni, imbathwa mntrazana othombileko nakayokugidela ijemu equdeni.

Ingejana akusilo igama elikhona ezintrweni zesiNdebele, yeke angazi bonyana yini.

Ingwani yisembatho esimbathwa ehloko, simbathwa bobaba, namkhana simbathwa bobaba ukwenzela bonyana ivunulo yabo ibeyihle. Ngesinyi isikhathi-ke ingwani nayingasiseskhethwini iyambathwa nanyana ngubani. Nakuyingwani ethile ethengiswako, nanyana imbathelwi ilanga kwaphela, kodwana ingwani yeskhethu imbathwa bobaba.

Ikghororo yivunulo yomntrazana othombileko, faka hlangana iphephethu, irasu, isithimba, iyerhana neenrholwani, kodwana imbathwa mntrazana osele adlulile, athombile kwaphela, nanyana othombileko wabanomntwana wasa wabayithari, kodwana umntrazana ongakathombi, nomntwanomncani abayimbathi ikghororo.

Umlingakobe mncamo omude ombathwa bomma lokha nakawiseleko, naloyo ungakawiseli uvumelekile bonyana angawumbatha umlingakobe. Wenzela bonyana nakavumako hlangana nabanye abomama awurhatjhe, kodwana ayifani ungakawiseli umbatha omncani owiseleko umbatha omude.

Inyoka mncamo othwala bomma abendrileko nabayemnyanyeni, umma nakangafuniko ukuthwala idugu. Uyafaku umncamo obizwa bonyana yinyoka, angathwali enye into, nakayemnyanyeni namkhana nakakhambako. Kesinyi isikhathi-ke umma uyawuthwala nasa angafuni ukubekinto ehloko, kodwana uwuthwala ngumma owendileko kwaphela.

Esikhathini esinengi inyoka imbathwa nawuya emnyanyeni, nakunomnyanya.

Incagu akusiyingama elikhona esiNdebeleni njenganje, yeke angikwazi ukwazi ukulitjho bonyana yini.

Isititirimba ngilesi esimbatha msana, ongakakhambi nabobaba namtjhana ongakaweli.

Awa, awa akavumeleki bonyana abobaba bambathi isithimba, isithimba yivunulo yomntazana othombileko kwaphela.

Isiqobotjhelo ngilesa esiberegiswako ukuvala, namtjhana ukuhlanganisa ikumbese, ingubo namtjhana umtshurhwana obethwe bomma, kodwana kuyinto eberegako evala ingubo.

Itjholo yingutjana encani embathwa bomma abendileko.

Icuba imbathwa bomma abendileko.

Irasu mncamo wentameni ombathwa mntrazana othombileko, umbathiwa ngequdeni, namtjhana ngomhlubulu kodwana umbathwa mntrazana othombileko kwaphela.

Irhabi yivunulo embathwa mntazana ongakathombi namtjhana itlawana. Irhabi liyambathwa ke namntwana omntazana kodwana omncazana osakhulako ongakathombi. Liyambathwa namntazana athombileko equdeni.

Isikotjhi yivunulo embathwa mntazana othombileko equdeni. Limbathwa mntazana othombileko kwaphela osimbatha equdeni.

Umdzegana mncamo ombathwa mntazana othombileko nakaya equdeni namtjhana nasele nanoma sebafikile equdeni phakathi kweveke.

Angazi noma umnayilani kuyivunulo yesiNdebele namtjhana kuyivunulo yama-Pedi kodwana ngingatjho bonyana yivunulo embathwa masokana.

Umgari mncamo ofakwa bomma abawiseleko emaNdebeleni kodwana ebaSuthwini ngiyebona namasokana abuya engomeni ayawufaka umgari.

Yivunulo embathwa matlawana namtjhana umntazana ongakathombi kodwana osele angathomba.

Umbhalo yingubo enemibala eminengana umbathwa mntazana othombileko. Umbathwa yisokokana eliweleko, umbathwa nabomma kodwana abomma bawumbatha nabaya emnyanyeni ethileko ingasi kiwo woke umnyanya.

Unokhethwabo yingubo embathwa bomma abendileko.

Umtshurhwana yingutjana encani embathwa bomma abathethweko namtjhana abendileko. Ngemva bonyana bende bahlale ngakwabo kodwana imbathwa bomma bamaNdebele. Ngaso soke isikhathi nabaphuma ngejarideni lakwakhe nanyana uyakuphi kodwana umma loyo kufanele bonyana kube wendile nanyana uthethwe uhlala ngakwakhe nanyana ekhakwakhe.

Yivunulo.

Umncwazi yinto ethwalwa ehloko ungathwala bomma, ungathwalwa bobaba, ungathwala masokana, ungathwala nabentazana, ungawuthwalela ilanga. Amasokana ayawuthwala ukobana ayafuna ukuwuthwala kodwana uthwala nanyana ngubani umncwazi.

Umkhala mncamo othwalwa bomma abendileko, abawiseleko ngesikhathi sengoma nanyana nabathombisile kodwana uthwalwa bomma abendileko nakumnyanya nabathombisileko ehloko namtjhana nabawiseleko namtjhana kunomnyanya le.

Unomhlonjana yivunulo yamaqhakazana ekubomma ebendileko labo abagida emnyanyeni bazibiza ngamaqhakazana.

Yivunulo yabantazana angabangathombi kodwana esele bangathomba.

Ivunulo yesiNdebele iqakatheke ngokukhombisa isigaba okiso wena njengomuntu. Njengabantazana abathombileko bonyana siyazi bona umntazana lo uthombile ngombana umbethi iphephethu. Amasokana siyazi bonyana isokaneli liwele ngombana limbethe isititirimba. Siyazi bonyana lo ngubaba ngombana umbethe iporiyana. Isiza khulu lokha ukusikhombisa bonyana umuntu lo ukisiphi isigaba sepilo nanyana umuntu osele sekayini epilweni usesemntazana, useselitlawana namtjhana useselisokana na njalonjalo.

Isiko liyinto ehlonipheke khulu kimi liyinto engizikhakhazisa ngayo begodu liyinto engibonisako bonyana ngingewakuphi ngivelaphi liyimvelaphi yami isiko. Isiko likhona ukuhlukanisa umuntu ngesigaba akiso liyakwenza bonyana ukwazi ukuphuma ebutlawaneni uye ebuntazaneni uye ubufazini ngendlela ekungiyo yesiko. Isiko liyinto ekwenza bonyana ufunde ngemvelaphi yakho ufunde bonyana izinto zathoma njani. Isiko liyinto ekukhulisako nangegqondo uyakhula ngengqondo nawenza isiko.

Ivunulo yesiko iyakghona ukukuveza bonyana usesigabeni siphi sepilo. Nawumntazana othombileko siyazi bonyana uzokumbatha isithimba kodwana nawumntazana nawulitlawana awukwazi bonyana ungambatha isithimba sizokubona ngethawula bonyana lo litlawana. Yeke isiko isiko liyakghona ukukuveza ubuwena bonyana umhlobo muphi. NawumuNdebele. Siyakghona ukubona ngekumbese bona uyimbethe njani indlela owumbethe ngayo bonyana umbethe njani. Siyakghona ukubona ngombhalo bonyana lo umuNdebele lo umuntu umhlobo muphi muPedi sikghona ukuhlukanisa ngendlela ovunule ngayo.

Sisembatho esivunulwa bobaba emahlombe, siyisembatho esiyisikhumba nokuba noboya mabalabala.

Iphotho yivunulo yomncamo embathwa bomma abendileko nabayogida emnyanyeni.

Iphephethu mncamo oyivunulo ombathwa mntazana othombileko lokha nakasequdeni ayokugida.

Ibhetjha yivunulo embathwa basana lokha nabaya engomeni.

Isithimba yivunulo embathwa mntazana othombileko kwaphela nakasequdeni, ivunulo yisikhumba-ke ayimbatha ngemuva ayimbatha nephephethu.

Itjhorholo yivunulo embathwa bomma nabayogida emnyanyeni.

Iporiyana sikhumba esinomncamo esimbathwa ngubaba othetheko onomfazi ngakwakhe lokha nakawiseleko nanyana nakathombisileko nanyana nakunomnyanya ngejaradeni lakwakhe nanyana nakaya emnyanyeni-ke.

Amapatlagwana ziinyathelo ezivulekileko ezimbathwa bobaba nanyana bomma nanyana masokana nanabentazana.

Umtjhotjho yivunulo embathwa bosobese nanyana ubaba othetheko lokha nakawiseleko.

Ibhengela ngilokho okufakwa esandleni kwenzela bonyana urhabise ivunulwakho lokha nasele umbethe esikhathini esinengi imbathwa bantazana nabomma nanyana amatlawana.

Amanambasikhambe manyathelo avalekileko namtjhana amateksana ambathwa bentazana nabaya equdeni nanyana nabasequdeni nanoma bayokugida ayambathwa-ke nabomma nabaya emnyanyeni namkhana nabayokugida.

Amacici mncamo nanyana magolide embathiwa bentazana, matlawana, bantwana namtjhana abomma eendlebeni lokha nabambethe nabahlambileko ukuzirhabisa nanyana ukwenzela bonyana barhabise ivunulwabo nanyana ukurhabisa ubuso babo bawafakelele emrhabisweni wabo webusweni.

Ibherede yivunulo ethwalwa yingwani ethwalwa bomma lokha nabaya emnyanyeni nanyana nabambetheko kodwana ithwalwa ehloko kwaphela bomma abendileko.

Idzila yigolide lifakwa entameni, lifakwa bomma nabayogida emnyanyeni, umma wakhona kufanele bonyana wendile.

Amatshega akusiyigama elisuka esiNdebeleni leli.

Iyerhana mncamo ovunulwa phezu kwesithimba, sivunulwa mntazana-ke othombileko nakayokugida ngoMgqibelo erhodlweni equdeni.

Ingejana akusiyigama elisuka esiNdebeleni kodwana ngicabanga yivunulo yamasokana.

Ingwani yisigqoko esithwalwa bobaba nabaya emnyanyeni namtjhana nasele bafuna ukuvikela ilanga, iyathwalwa bomma nakhona ingwani bafuna ukuzivikela ilanga, yathwalwa bantazana bafuna ukuzivikela ilanga, amasokana-ke amalanganyana la sekanazo iingwani, nabasana namatlawana.

Ikghororo mincamo namtjhana zizembatho ezivunulwa mntazana equdeni ngoMgqibelo lokho kufaka hlangana iinrholwani, isithimba, iphephethu, iyerhana, irasu namateksana. Lokho kufakwa bentazana nabayokugida ngoMgqibelo, mntazana othombileko nakayokugida.

Umlingakobe mncamo omude nanyana omfitjhani ofakwa ngumma owiseleko namtjhana ongakawiseli kodwana mncamo ofakwa ngumma owendileko ngengoma kwaphela.